Kubalulekile ukuba izingane zikhuliswe ngabazali bobabili, uma kwenzeka futhi benempilo. Ngoba bobabili abazali baletha imibono ehlukile, kanye nezimpendulo ezithinta imizwa, ezingasiza izingane zifunde ukuqondisa imizwa nobudlelwane babo. Lapho bobabili abazali behileleka ngentshisekelo, izingane ngokuvamile zizizwa zilondekile kakhudlwana. Zazi ukuthi zinokwesekelwa okuthembekile, okuvela nhlangothi zombili. Kungakhathaliseki ukuthi, kusezikhathini zenjabulo, noma izinselele.

Ubudlelwane besizukulwane ezincane, namasiko akwaZulu. Njengamasiko amaningi emhlabeni jikelele, kuyinkimbinkimbi futhi buyathuthuka. Nakuba abanye abantu abangamaZulu abancane beqhubeka nokugcina amasiko abo, abanye bangase baqhelele nawo ngenxa yethonya lesimanje kanye nezinguquko zomhlaba.

Ngikhumbula umata owelukiwe umndeni wami ubambisene, sebenza ndawonye. Intambo ngayinye, yayibekwe ngokucophelela, ifindo ngalinye, liboshwe ngenhloso. Umata, kwakungelona ucezu nje lokuhlobisa, kodwa wawuphethe izinkumbulo ezasebusuku kakhulu, ezichithwe sixoxa nabantu esibathandayo. Sixoxa izindaba zesikhathi esidlule futhi sihleka ndawonye. Amaphethini alukwe kumata ayengase abe nezincazelo ezidluliselwa ezizukulwaneni ngezizukulwane. Ezimmele umlando womndeni, impawu zamasiko kanye namagugu okwabelwana ngawo.

Ube wonke , ukube wonke umuntu emhlabeni ebegqoka izingubo zomdabu noma imvunulo nsuku zonke, bekungaba nomthelela omkhulu endleleni imiphakathi esebenza ngayo. Indlela amasiko agujwa ngayo nokuthi abantu baxhumana kanjani namasiko abo. Ukugqoka izingubo zesintu njalo kungaba yisikhumbuzo eziqhubekayo samagugu kanye namasiko. Futhi abantu bebezoxhunyaniswa kakhulu nezimpande zabo kanye nomlando wezingubo abazigqokayo, okudala umuzwa onamandla wokuziqhenya ngobunjalo babo. Ngokuhamba kwesikhathi, lokhu kungase kuholele ekuqondeni okujulile nasekwaziseni ukubaluleka kwamasiko abo.